Ngicabanga ukuthi inzunzo ukuthi ukudla kuyamila uma ukutshala endlini. Uma ukutshala ebusika utshala intwasanhlobo uyakwazi ukuthi imile uma uyitshala endlini ngoba ithola ilanga elincane ngoba futhi ilanga lesehlobo liyashisa, futhi ukudla kuyavikeleka kukhula nasezinambuzaneni.

Olunye ukhula nalo lufana nezinambuzane lezi i-beneficial insect liyasiza iy'tshalo ukuthi zikhule zingatholi nelanga eliningi.

UThomas kumele amchazele umphathi wakhe ukuthi akulungile ukusebenza ngaphansi kwelanga engafakile izivikeli thizeni. Akacele kumphathi wakhe ukuthi ucela amuzamele noma isigqoko, noma isikhathi, usuku angeke aye ngalo emsebenzini, ayozihlola kudokotela ukuthi unjani isikhumba sakhe ngoba isikhathi esiningi usebenza elangeni.

Ngoba eminingi imiphakathi ibuye ingabi nayo imali yokuthenga izathelo kuyosiza uma siba nengadi yomphakathi ukuthi umuntu emiphakathini menganawo leyo nto ahambe ayoyikha engadini yethu.

Ngicabanga ukuthi ayidayise ngo-two thousand noma ngo-one point five. Esikhathini samanje, izinto ziyabiza. Kulowo-two thousand noma u-one point five uzobe ebamba imali yakhe ye-transport, imali yakhe yaphethroli nemali yakhe yala aqashe khona, noma aqashe khona lo muntu amqashile.

Kungaba umthelela omubi ngoba bengagcina sezifa lezo zinyoni zabo laba abanye abay'fuyile.

Ukuthi silahle engadini siqale silahle ukudla, izinto ey'ndala kungaba khona ukuthi iy'ntuthane zingaya khona. Mese-ke ukuzikhuthaze ukuvuthwa kwempova.

Ukuthi esizukulwaneni esilandelayo ungayithandi into efika kalula kuwena ungayithandi into esheshayo, zifundise ukwamukela isimo okusona.

Uhlala epulazini lomndeni wakho impilo yakho yonke, umkhulu wakho wayelima lapho uyihlo walima lapho manje usuluma uthola incwadi ethi umhlaba wakho uyathathwa ukuze wabiwe kabusha. Uyawaqonda, uyawuqonda umlando. Kodwa leli ikhaya lakho ubona sengathi yonke into yakho eyiwumndeni wakho iyashabalala futhi awazi wenzeni.

Iy'fundo engingathola khona i-life science iyona eyangifundisa kakhulu ngey'nambuzane kanye ne-agriculture iyona eyafundisa kakhulu ngamhlabathi nozokulima.

Ngingazama kakhulu ukuthi inhlabathi bengadlali ngayo abantu beyitshale khona izinto ey'bhedile khona aba-serious abafuna ukutshala batshale.

Ngingayihlasela ukuthi ngihambe ngiyothenga imithi yokubulala zona izinambuzane.

Umlimi kumele aqale enzele iy'nkukhu ihhoko, indawo yokuhlala mande azithenge ngoba iy'nkukhu zixogcaluza emasimini akhe ziwaphanda izitshalo zakhe.

Isomiso seyakulimaza kakhulu ukukhiqiza ukudla, ngoba ezinye iy'tshalo ziyafa y'ngasakwazi ukukhula kugcine nokudla sekubiza ey'tolo ngoba emumva akukho, sekuwokugcina lokhu.

Angivumelani naleso simo lesi sokwabiwa kabusha ngoba abaningi bengahanjelwa umhlaba wabo abawusebenzela kanzima noma abawuthenga kanzima.

Nokuthi umhlabathi uhlezi uwuvukuzema ulahle khona izinto lezi ey'bolile ey'ndala ukuze umhlabathi uzovunda.

Ziyasisiza ngoba ziyasikalela ukuthi umuntu adle okulokho okusethinini. Ziyasongela kakhulu ukudla.

Ukuthi enze kangcono emhlabathini ukuthi angatshali into eyodwa isikhathi eside. Isikhathi esiningi alokhu ey'phindile iy'tshalo abuye ashintshe etshale okunye lapho ngoba umhlabathi ubuye ukhathale.

Ingoba angisazi ingoba ngase ngisebenzisile isibulala zinambuzane ngingayifakile i-PPE. Ngingaba sengcupheni, nasengcindezeni enkulu ukuthi ngingase ngigule.

Ngingazama emiphakathini uthi ungiphe imali i-donation nokuze ngikwazi ukuthenga le mishini noma ngiye ka-Agriculture lapho uhulumeni asebenza khona ngezitshalo, ngicela bangixhase ngemishini yokuvuna.

Ukuthi abuye uphumuze umhlabathi, alahle khona izinto ey'ndala ukuze umhlabathi wakhe uzovunda. Ngingamkhuthaza ngalokho umakhelwane wami or nokuthi futhi angatshali into eyodwa isikhathi eside isikhathi esiningi abuye ashintshe atshale okunye.

Ukuthi agqoke into ezomvala amakhala nomlomo uma esebenzisa izibulala zinambuzane nokuthi mande adle ageze izandla.

Ukuthi ukuhlukana imigqa ikona okusilethela ukushisa nokuvunda kwenhlabathi ngoba if kungekho ukushisa angeke kube khona ubuswakama enhlabathini.

Kubalulekile ukusebenzisa i-PPE ngoba iyakuvikela ukuthi ungangenwa amagciwane noma uphoyizeni.

Ukuthi ukuba nomthelela omubi ngoba umhlabathi uyathamba uma usuwakhile kufike iy'khukhula ey'nkulu zuwududule lo mhlabathi, bese kuwa indlu yakho osuyakhile.

Umphakathi ungasizakala kakhulu ngoba amaphoyisa engahlezi emaningi emphakathini egadile nasebusuku laba abeba imfuyo.

Zibululeke kakhulu ngoba ibona abasebenza kakhulu abapakishayo izinto, bayalithuthukisa ngempela ibhizinisi.

Ezinye iy'tshalo ay'dingile ukuvunwa ngezandla, zidinga imishini yakhona yokuvuna ukuze izitshalo zizovuneka kahle. Ezinye uma uzivuna ngesandla zidinga imishini ziyaye zilimale noma zingavuneki kahle.

I-biodegradable isiza kakhulu idlala indima enkulu ngoba ukuba ayikho ngabe asinabo abantu abasipakushelayo.

Kumele ngizame nokuthi ukuze ngizokwazi ukuthi izithelo zami zikhule ngendlela e-right, ngithole

Imizwa kaZandile angeke ishintshe ngoba inhliziyo yakhe ihlezi isengadini ngoba imnene, hlezi imnene usejwayele.

Zama ukuthi ngithole abazongihlolela umhlabathi wami ukuthi, udinga ini ukuze ukwazi ukukhulisa iy'tshalo zami noma ngiphose ukudla okonakele ukuze khona izovunda indawo yami. Ngimanzise ngamanzi amadala khona izokwazi ukuthi uvunde iy'tshalo zami y'khule.